Nna ne ke re bagolo ba tlhokomelwe ko malapeng a bone ka gonne ga gona motho yo mongwe le mongwe yo o itseng mogolo wa bo go gaisa kwa tlebe e le gore ba ka ba isa kwa mantlong e leng gore ba ka tlhokomelwa ke batho ba e leng gore ga ba ba itse. A re itlhokomeleng bagolo ba rona ka gonne re ba itse go phala batho ba bangwe ba ba kwa mebileng ebile seno se tla thusa le gore batle ba kgone gore ba fole le gore le bone re sa ba utlwisiwe e ka re kgakgamatse ba kgathalele ka gonne ga re ba tsamaisa ba tlile go ba tlile go ikutlwe kare ga re ba kgathale fela ne ke re re ba itlhokomele ka gonne re ba itse thata le gore batle ba kgone ba fole e sa nna gore ka moso ba re tlogela go sa ntse go le ka pele.

Lelapa lengwe le lengwe le itlhokomelele bagodi ba bone ka gonne ga gona gore motho yo mongwe a ka tlhokomela mogodi wa gago a sa mo itse ka gonne mongwe le mongwe o itsi mogodi wa ge go phala jaaka ko mebileng ka jalo a mongwe le mongwe wa tlhokomele mogodi wa gagwe gore mogodi o tla kgona gore a fole le gore a tla a mo tlhokomele ka tsela e e siameng ka gonne ke ena a mo itseng go phala batho botlhe.

Di a rebolwa mme dira gore re gopole gore re tswa ka kae seno ebile se go thusa thata mo go tleng go tlhokomela bagodi ba rona ka gonne ga re ba tlhokomela gore re itse le gore ka tsatsi lengwe e tlile go nna rona mo seemong seo ka jalo se dira gore re gopole gore le bone batsofe ke bo mang go tla go rena le gore re ba tlhokomele ka pelo phuthulugileng.

Puso e naya ditshenyegelo tse dintsi tsa go tlamela batsofe jaaka go ba naya pension-e mme fa lelapa lone le setšhaba di ba naya dijo le kalafi.

Mo tikologong ya me tirelo e leng gore di tlamela bagodi ka tsone ke gore ba ba nnyaa dijo le go ba naya sengwe le sengwe se ba se tlhokang.

Ee, go na le mafelo a ke a itseng a kwa toropong a eleng gore go tlhokomelwa batsofe ko teng ebile ditilo tseo di patelwa ke puso. Puso e ba thusa gore ba tle ba kgone go tlamela bagodi sengwe le sengwe se ba se tlhokang jaaka go ba naya dijo le go ba neya ditlhare for gore ga e le gore go na le bagodi ba e leng gore ba a lwala e ba fiwa ditlhare le dijo mme puso e a patela.

Gone jaanong puso e na le go sa dire sentle ka go sa neye batsofe tse ba di tlhokang e na le go tsaya nako ya yone mme eo fao go ka tokafadiwa ka gwa tseiwa motho o e leng gore o tlile go netefatsa gore batsofe ba ba tlhokomelwang ga ba tlhoke selo le gore motho yo e leng ga tshameke mo go tleng mo batsofeng o dira sengwe le sengwe mo matleng a gagwe gore a dire bonnete ba gore batsofe ba nna le sengwe le sengwe se ba se tlhokang ebile ba nna ba babalesegile ka dinako tsotlhe.

Ke akanya gore e ba thusa thata ka gonne mo pusong ya gone jaanong jaana batsofe ba ba ntsi ntleng le pension ya bone e tlebe gole thata ba bangwe ko ntle ba bo le go tsamaya ba tlhokafala ka gonne ba bolaiwa ke tlala, e ba thusa thata mme go nna bonolo matshelo a bone le gore a tsamae sentle.

Go dira jalo re ka dira tiro e e maleba ka go ba kwalela lokwalo re be re tlhalose le gore re ne re kopa jang gore le bone batla ba tlhaloganye gore re kgone go nna le tsela ya gore re berekisane le bone jaaka ga re ba kopa madi a pension-e a puso gore a kgone go tlhokomela balwetsi.

Gopola gore ga se malapa otlhe a e leng gore batho ba ka teng ba a dira ka jalo madi a pension-e a thusa thata ka gonne le one a nale kamano gore a se mo lelapeng leo le le tlabeng e le gore ga ba dire mo go lone ba tle ba kgone gore ba reke dijo mme le motsofe o tlebe a dulang le bone gore le ene a kgone go ja.

Ba simolola go amogela madi ka dingwaga tse di kanang ka masome a marataro seno se bakwa ke gore ba tlabe ba sa fitlhele ba dire ko ko meberekong ya bone ka gonne go na le ntho e diriwang ga mongwe le mongwe a tshwara dingwaga tse di kanang ka masome a marataro gore a tla a nne ga e a ikhutsa ka gonne ba tlebe ba mo bona jaaka le motho o tsofetseng ke ka mokgwa o ge pension-e e tlileng ka teng gore batle ba amogelwe madi ka gonne ba sa tlhole ba dira ba tsofetse.

Go dira jalo ke nagana gore go nne le sepalangwa se e leng gore se tseya molwetsi mongwe le mongwe ga a lwala, go nne le sepalangwa se e leng gore re a kgona go se leletsa mme se tlo tseya balwetsi ga e le gore go na le molwetsi e nne fela dipalangwa tsa balwetsi ke ka jalo ge go ka kgonang gore mongwe le mongwe a kgone go fitlhelela kwa a yang teng fa a lwala.

Fo rarabolola bothata bo ke nagana gore go nne le sepalangwa se e leng gore se direla molwetsi mongwe le mongwe ebile thata thata batsofe go nne le sepalangwa se e leng gore ba se direla karata mme ba fa batsofe mongwe le mongwe gore batle ba kgone gore ga ba lwala ba tle ba se leletse se tle se ba tseye ko ba nnang teng gore ba kgone go fitlhelela kwa dipetleleng.

Mo ke dulang teng go metsotso nyana go ya kwa tleliniking ebile mme ko teng ba thusa thata ka gonne ga o tsena teng ga o eme lobaka lo loleele o emetse gore o thusiwe ba go thusa ka go gofa ditlhare tse e leng gore o batla gore o nne le tsone mme o boa o tshwere sengwe ga nke o boa fela o sa tshwara sepe.

Di tshwanetse gore di fitlha ka gonne ba botlhe re a tshwana mo lefatsheng lena se e leng gore se diragalela yo mongwe se ka diragalela le yo mongwe gape ntleng le gore o dula kae so go botlhokwa thata gore ba fitlhelele metsi yotlhe gore le batho ba bangwe ba kgone gore ba thusiwe batle ba kgone ba fole malwetse.